Nna nka kgetha hore nka ema re utlwe hore na ba hloka thuso na le hore haebe ba hloka thuso, re ka ba thusa ka eng. Hobane se re nahanetse bana ke ke be ra siya bana fela hara tsela ba stuck-ile le batswadi.

Sesosa sa se ke hore makeisheneng ho na le crime e hodimo. Jwale batho ba drivang dikoloi tsena ba se ba tshaba ho tshwaruwa bo poho. Hobane bongata ba bona ba se ba hijack-uwa. Ba bang ba bolauwa jwale bongata se ba tshaba ho kena makeisheneng.

Kgotsong ne ke founa bakeng sa bese ya rona, e ne tlametse ho fihla hona tjena ka bo leven. Jwale ha esale re eme re emetse bese. Ne re batla ho thola hore na e se tsamaya kae e ya tla na? Hobane e se e le kgale hona tjena re eme.

O no re o batla single kapa return? Single tsona di ntse di le teng, tse seng di le siyo ke di-return. Empa o ka kgona o thola discount ha o reka ya ho ya le ya ho kgutla. Mmeng o tlo kgetha pickup point le drop off point ya hao, hore e o late kae bese e o siye kae.

Se ke le lata mosebetsing. Ke ikutlwa ke kgathetse matla. Ke se bile ke nahana hore ke palame taxi. Letsatsi la ka ha le a qala hantle hohang hobane se ntse ke le late ho ya mosebetsing.

Balaola sephethephethe bona ke bona ba tlametseng ho laola traffic hore re bone horeng dikoloi di ya tsamaya. Ha di eme fela le ha ho ka ba le kotsi tseleng, ba tlametse ho bona horeng dikoloi tse ding tse di tsamaya di tswela pele, di ya mo di yang ho fihlela eo e ntshiwa ka tseleng.

Bese ya masepala e ke ke be ya kena motse metse le metse toropong kaofela. Hobane ho ka ja nako hoo, ho betere ha o ka thwe, mohlomong ha e tlile motseng o tjena ba tseba horeng ho uwa setopong se itseng. Batho ba motse oo ba kopanele moo kaofela. Ho save-a nako horeng le yona ha e tloha moo e ye motseng o mong, le teng ha e fihla, e fihle e thole batho setopong.

Ha ke ikutlwe hantle hobaneng hara fuwa le notice kapo announcement ya horeng di tlo nyoloha tjhelete eo e re e patalang, ya nyoloha. Batho ba di-taxi ne tlametse ba re jwetse kapa ba re behele announcement-e hore ho tloha ka tsatsi le itseng ke tjhelete di ya nyoloha. Eseng o fihle o kene taxi-ng o makale feela ho so thwe ae e nyolohile.

Ke utlwa pelo ena ya ka e le bohloko hobaneng bese ke tsona tse cheap ho feta bo di-taxi. Ha hona mokgwa o mong o nkabe ka o etsa, empa fela se ke tla tlametse ho palama di-taxi.

Ke kile ka palama taxi ya ba re ya ntshiwa. Batho ba lokelang ho laola di-taxi ke nahana hore ke batho ba di palamang. Hobaneng bo radi-taxi ha ba sa nahanela batho se ba inahanela bona ba le bang. E meng hoo ho kwatisa rona re le bapalami.

Ke ikutlwa ke kgathetse matla, hobaneng mo ke yang teng, ke ya mohlakano o bohlokwa. Jwale ha ke tsebe hore na ke tlo qetetse ke etse jwang kapa motho o tla nka sefofane se tswang pele ka mora hore sena se fihlele moo. Re kgutlela .

Di-toll gate di loketse ho ba teng hobane ditsela tsa bona di ntle e meng di safe. Ho na leng ho tsamaya on national road, moo o sa tsebeng hore na o yo kopana le eng pele moo o yang.

Ke nahanne horeng ho be le di-sign renkeng tsa hore eng e kae jwang, hore ho be bonolo ha motho a le renkeng. A tsebe ho fumana ntho e leng horeng wa e batla. Ha e le di-shop-o, ho tla ngola ka moo hore di-shop-ong. Ha e le taxi e yang kae ya tjho hore taxi ena e ya kae.

Ho ya wa rona America re tla tlametse pele re etse sure hore di-passport-o tsa rona ntse di le hantle. Re apply-ele di-visa e beng re reka ditekete. Ho tloha moo tlametse re book-e plek-e empa e ya plek, ke nahana hore e book-wa pele re ka apply-ela di-visa. Hobane di-visa di batla hore na ho tseba hore na ro robala kae seka re ile ro tjhakela teng. Ho tloha moo tse ngata se re tla di bona ha nako e ntse e ya re save tjhelete e enough. Re be aware ka weather-a ya America.